Bagodi ba tikologo ya rona ba tlamelwa ka ditlamelwana tsa pholo tseo di tshwanang jaaka dipilisi tsa marapo go ba thusa go nonofatsa mmele ya .

Ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba malapa a bone ka gonne ke batho bao e leng gore ba ba tlwaetse, ebile ke batho bao e leng gore ga ba na go ba tshaba jaaka batho bao ba tlabe ba bereka ko matlong a tlhokomelang bagodi.

Ga o tlhokomela bagodi ba gago go bontsha gore wa ba rata ebile o na le kgatlhego mo go .

Di bopa maikutlo a kutlwisiso le go tlhompha bagolo.

Lelapa le setšhaba di na le seabe sa go dira gore batsofe ba ikutlwe ba ratega ebile ba tlhomphegile.

Mo tikologong ya rona ditirelo tse di tlamelwang bagolo ke go ba tlisetsa dijo le go ba fa dikopo.

Ke matlo ao go dulang bagolo fela kgotsa bagodi go o ne, matlo a teng a duelwa mme a duelwa ke puso.

Ke akanya gore puso gompieno ga e sa tlhole e tlhokomela batsofe jaaka pele, ga ba sa ba direla, ga ba sa ba neela ditirelo tseo ba neng ba ba neela tsone pele.

E thusa batsofe gore ba nne bantse ba iphedisa ka gonne ba kgona go reka dijo ka yone, ba kgona go patala bo metsi ba reke metsi, ba reke le dipilisi tseo ba tlhokang go di reka.

O tshwanetse go ya ko dikantorong tsa SASSA go ka ya go kwadisa bagolo. O tsamaye ka makwaloitshupo a bone le lekwalo le o le supang mo ba dulang teng.

E thusa ba lelapa la batlhokomedi gore ba kgone go reka ditlamelwana kgotsa dijo, dipilisi, diaparo for batsofe.

Ba simolola go amogela madi a pension ka dingwaga di le masome a marataro ka gonne ka dingwaga tseo ga gona sepe se eleng gore motho o tla kgona go itirela sone, motho ga sa kgona le gore a ye go batla tiro go ka bereka.

Ke nagana gore go ka nna botoka fao ba lefapha la pholo ba tla tlisetsa bagolo ditlhare tsa bone kwa malapeng.

Ba ka tlisetswa ditlhare tsa bone kwa malapeng go na le gore ba ka tseiwa ba ye go tlhodisiwa ko dipetlele.

Mo ke dulang teng ga go sekgala se se telele gore ke tla bona ditlamelwana tsa pholo, mme le ditirelo tsa bone tsa potlako di thusa baagi thata ka gonne baagi ga ba sokole ebile ba bona pholo ya bone mo nakong.

Go botlhokwa gore ditleliniki tse re dulang mo go tsone di fitlhelle batho ba ko mokhukhung gonne batho ba ko mokhukhung ba sokola thata ka go tsamaya. Ba tshwan'tse ba tsamaye sekgala pele ga gore ba ka bona ditleliniki kgotsa ditirelo tsa pholo, mme go botlhokwa gore ditleliniki di nne di ya ko go bona di ba isetsa ditlhare, gonne ba bangwe ba feleletsa ba sa tlhole ba tsaya ditlhare tsa bone sentle ka gonne ba dula sekgala se se telele le ditleliniki.

Malwetse a tshwanang le sefuba, malwetse a tshwanang le diramatiki, malwetse a tshwanang le lebolelamading, malwetse a a tshwanang le di high blood, malwetse a tshwanang le di sukiri o ka kgona go bona kalafi ya teng kwa ditleliniking.

Kwa magaeng ditleliniki di kgakala le metse mme seo se dira gore baagi ba feleletse ba sa kgone le go ikisa ko o ka maoto, ba bang ba feleletse le gore ba tshwanetse ba patale dikoloi tse di ka ba isang ko o. Ka jalo nako tse ding o fitlhele le gore baagi ba bobola mme ka nako ya bobolang ka yone ke nako e leng gore ga a na le o ne madi a go patala dikoloi tse di ba isang ko ditleliniking. Jaanong a ba a feleletsa a sa kgone go ya tliliniki mme bolwetse bo mo gatelele.

Balwetse ba amega ka tsela e sa siamang, bolwetse bo feleletsa jo bo gatelela jaanong ga ba sa bone ditlhare ko ditleliniking ba tshwanetse go ya ko ditlhare di rekisiwang teng mme ba ithekele tsone gore bolwetsi bo s'ka kgona go ba gatelela thata.

Batho ba ba boifa go ya ditliliniking fa ba lwala gonne ma-nurse a rona, baoki ba rona, ga ba ba tshware sentle ba ba bolelela dipuo ko ditleliniking.

Go itsege gore molwetse o fitlhileng pele ke ena a tshwanetseng gore a kry-e thuso pelo gonne o fitlhile pele ga mongwe le mongwe jaanong ke ena a tshwanetseng go thusiwa wa ntlha, ebile balwetse ba o e leng gore bolwetse jo bo gateletse ke bone ba e leng goreng ba kgona go thusiwa pele le ga ba itlhetse ba bangwe ko ditleliniking.

Melemo ya gore ditleliniki tsa rona di bereke diura di le masome a mabedi le nne ke e e siameng ebile e mentle ka gonne motho le ga bolwetse, le ga ka lwala mo gare ga bosigo o tla kgona go ya ko ditleliniking tsa rona, mme a fitlha a bone pholo ya ga ge, a fitlhe a bone thuso eo a e tlhokang. A simolole gape gore bolwetsi bo nne botoka a fole.

Di ka thusa gore batho ba nne ba nwe ditlhare tsa bone sentle go ya ka lenaneo, mme seo se ka fokotsa bogale ba bolwetse bono, bolwetse jaaka bo bo tshwanang le sukiri le kgatello e kwa godimo ya madi.

Go ka tokafatsa malwetse ano ka gonne balwetse ba tla kgona go bona dipilisi kgotsa ditlhare tsa bone ka nako, mme ebile ba dinwe ka nako go ya ka moo ba laetsweng ka teng.

Ke akanya gore tlhokomela boitekanelo e tshwanetse go nna e tshwanang ka gonne re dula mo nageng e tshwanang.

Go ya ka nna ke bona go le botlhokwa gore puso e oketse madi, matlole ao ba a abelang ditleliniki mme ba kgone go thapa batho ba bantsi, ba e leng gore ba tla isa ditirelo, ba tla oketsa ditirelo tsa tleliniki e tsamayang.

O ka leboga ka go bua mo dipolatefomong tse di tshwanang jaaka mafaratlhatlha bo Facebook o bue ka tsela eo o thusegileng ka yone gore le batho ba bangwe ba s'ka latlha tshepo ka nako e latelang, le bone ba bone thuso eo ileng wa e bona.